Ke rata papadi ya bolo hobane haesale e kopanya malapa, e kopanya batswalle le batho be leng hore bo haufinyane le dipelo tsa rona. Hobane o tla thola hore ha ele hore ho bapala bolo hwa kopanywa ho be monate ho tlo shebellwa bolo ya maoto. E be di-family e be le bang ba rona be re ba ratang le metswalle, ho kopanwe ho be monate. Ke ratile ho e qala haesale ntate moholo wa ka a neng a nrute ho e shebella re sa le banyenyane. Ke qadile ho e rata ka dilemo tse ngata tsa ho feta, mme le tsatsing la kasheno ntse ke e rata hobane e kopanya metswalle le ba leloko.

Bohlokwa ba ho ikwetlisa ke hore o be na le bophelo bo botjha, bophelo bo bo telele mme bophelo bo matlafetseng. O ka qoba mafu a itseng ka ho ikwetlisa. Mafu a tshwanang le di-cholesterol, mafu a tshwanang le di-high-blood a ka qojwa ke ho ikwetlisa, le phallo ya madi.

Tlameha ho fa banana ba rona ba bapalang bolo tshehetso jwalo ka ha re e fa bahlankana. Ba tlameha ho ikutlwa le bona e le hore ba ratuwa setjhabeng. Jwale re tlameha ho ba bontsha ka moo re kgathallang seo ba se etsetsang setjhaba ka teng. Ka tsela eno, re tla ba fa mafolofolo a ho bapala ka boitelo, jwalo ka ha ba se ntse ba etsa. Ebang re sa etse hoo re tla lahlehelwa ke botle ba bona.

Tjhe ha dia atleha hobane ho santsane hona le batho ba bangata be leng hore ha ba sebetse Afrika Borwa mona. Ha ya ka ya re tswela molemo hohang, mohlomong ho na le ile ya re tswela molemo ka nako eo e ne e fihla, empa itse hoba ho fele ka yona, yaba jwalo ke ho fela ha mesebetsi. Afrika Borwa e santsane e hloka ho phahamisa haholo ha ho tluwa tabeng tsa tlhoko ya mesebetsi.

Karolo eo ke nang le yona bakeng sa ho hula batho ba mose hore ba tle ka mona ba tlo tla ba shebella setjhaba sa rona sa Afrika Borwa sa netball. Ke hore re rokele bana ba rona mese ya netball e leng hore ke ya setso. Ekaba setso sa maPedi, setso sa MaVenda, setso sa Zulu, setso sa maXhoza setso setso sefe kapa sefe seo re nang le sona mona. Se ka ba se tle haholo mme sa hohela batho ho tswa ka mose ka bongata, ho tla tla shebella papadi ya netball-e mona. Mme le rona batshehetsi re ye re apere ditso tsa rona stadium mono. Ho kgabe ho be ho tle re be mefutafuta ya mebalabala ya Afrika Borwa.

Ba rona ba Afrika Borwa ba rata dintho tse leng hore ke tsa makgowa. Jwale hee, dintho tse tswang mafatsheng a mang tsa ho kgabisa tsa bokgabane di rekwa haholo ke batho ba mona Afrika Borwa. Jwale ha ba fe tshehetso batho ba mona be leng hore ba sebedisa matsoho ho etsa dintho tse itseng tsa ona. Jwale batho ba etsang dintho tsa matsoho ba shapeha haholo hobane ntho tsa bona ha di rekwe.

Dilemong tsa hona jwale, re phela nakong e ntle haholo hobane ha o na le seo o se etsang, mme o lakatsa hore batho ba se fumane ka bongata. Ho na le maqephe a tshwanang le bo Facebook-u bo TikTok moo e leng hore o ka kgantsha teng, wa bontsha mosebetsi wa hao teng. Le di-poster-ra o ka nna wa etsa di-poster-ra wa di tlatsa tulo eo eleng hore o dula ho yona batho ba tle ba o fe tshehetso. Ka tsela eo mosebetsi wa hao o tla finyella ditulong tse ngata.

Ya kolofo ke e nngwe ya dipapadi tse itshetlehileng haholo tlhahong, hobane e bapallwa hodima jwang bo phatlalletseng feela. O ke seng wa bapalla papadi ena lepoqong.

Sehlopha sa rona sea sponsor-reshwa. Re ngolla di-sponsor-ra tseo di nang le thepa eo re e hlokang e be dia re-sponsor-ra.

Nna ke thusetsa haholo ka nako ena ya selemo. Ha se qala selemo ho na le nako mo ho mathuwang ka yona, dikolong, mabelo a malelele, le mabelo a makgutshwane. Jwale hee ha sekolo se tswa ke ya lebaleng mane le batjha, re lo ikwetlisetsa ho matha ha bona. Ke ba thusa le ka metsi. Ke tla le mabotlolo ana a manyane hore ha ba ntse ba matha jwalo, ba seke ba ikutlwa ba omme ke komello. Ba nyorolle hore ba se we fatshe ke medikadikwane ntho tse jwalo.